Dumela ausi ke kopa o mpontshe motsamaisi wa dibese, hobane ha ke utlwisisi hore tjhelete ya bese e nyolohile jwang re sa tsebiswa. Dumela motsamaisi wa dibese kannete ke utlwa ke sa thaba ho hang, hobane kea bona hoseng ha ke fihla kajeno hore tekete e se e le mashome a robong. Empa ha ra ka ra tsebiswa, and-e nna hana tjena ke tshwere mashome a supa feela, ke kopa o mphe tharollo re etsa jwang ka nako ena. Hobane ke phosong ya lona hore ha la re tsebisa ka nako hore tekete e tlo nyoloha, and-e nna ke hloka ho palama bese hana tjena.

Ntho e thabisang e kileng ka kopana le yona ha ke ne ke sebedisa dikoloi tsa Uber ke hore, ka tsatsi le leng ke tswa sekolong e le letsatsi le ho lata di report-o. Mme letsatsing leo ke ne ke thotse report-o e reng ha kea tsamaya hantle ditekong tsa ka tsa ne ke di nkile, ka hoo moya wa ka o no le fatshe ebile ke ne ke tswa lla jwale mahlo a ka na le makgubedu nyana. Ha ke kena ka koloing moqhobi enwa wa Uber o le a bona hore kannete ha ke e utlwe hantle, ka hoo a offer-ra ho nthekela cake. Mme sena se ne se nthabise haholo, ke ne ke bone hore le ha ditori di tletse hore beng ba Uber kapa ba Bold ha ba loka ho ntso ho na le batho ba lokileng, mme sena sne se nthabise haholo.

Ke nahana hore ntho e ka etsuwang betere ka matsatsing a jwale rea bona hore dibese tse nkang maeto a matelele, ntse di kena dikotsi tsa tseleng kgafetsa. Ntho e ka etsuwang ke di company tsa dibese ke hore bese ha e tsamaya di kilometer-ra tse telelenyana, ho be le baqhubi ba bararo, hore ba tsebe ho feto fetolana. Mme moqhubi a le mong a se ka kganna bese a kgathetse, hobane ke nahana hore dikotsi tse ngata di bakuwa ke bo ke mokgathala tseleng.

Ntho e makatsang e kileng ka e utlwa di tax-ing, ke ho bona le taxi sebakeng se seng, eo eng ha e ha o fihla hora ya bosupa mantsiboya mokganni wa teng o fetoha katse. Mme baeti ha ba hlokomele ntho ena ho fihlela ba fihla moo ba theohang, mme ha ba re ha ba nahana hore ba theoha ha ba fihle moo ba yang teng. Empa ba tla fihla moo ba yang teng hoseng, se na ke ne ke sefumane se makatsa haholo hobane ne ke sa utlwisise hore katse e ka kganna taxi jwang. La kajeno Taba ena e ntse mmakatsa.

Bakganni ba di tekesi ba rata ho lwantsha bakganni ba dikoloi tsa Uber, mme ke nahana hore ba ba lwantsha hobane ba kgolwa hore dikoloi tsa Uber di ba nkela baeti, mme sena se etsa hore ba lahlehelwe ke di customer-ra. Ke bona e ka sena se etsahala hobane koloi ya hoba e lata batho monyako, mme e boele e ba kgutlisetse monyako. Mme baeti ba bangata ba rata sena ho e na le hore ba eme tseleng ba emele ditekesi.

Dumela moqhubi wa ambulance, ke kopa ho o tsebisa ka kotsi e qetang ho etsahalang ana tjena interzection-eng ya kgomo le katse. Ho na le koloi e qetang ho tjhaisa motho, re kopa o potlakele mona ka ka potlako hobane kannete motho enwa o bonahala a se maemong a hantle ho hang. Dumela maponesa re kopa ho le tsebisa ka kotsi e qetang ho etsahala intersection-eng ya kgomo le katse, re kopa hore le phakise ka potlako le tsebe ho tla nka di teitemente tsa moqhubi wa koloi.

Ke nahana hore batho ba di association kannete ha ba na tshebedisano mmoho le batho ba setjhaba, mme ba batla ho hatella batho hore ba sebedise di taxi tsa bona la batho ba sa batle. Ka hoo ha ke dumellane ho hang le monahano ona wa bona, ke nahana hore batho ba tlamehe ba fuwe sebaka sa hore ba kgethe hore ba batla ho tsamaya ka di taxi-ng tsa bona kapa ha ba batle.

Ha ke le mokganni wa Uber ke iphumana le moeti enwa a tjena, ke ka leka hore ke thole thuso maponeseng a haufi. Hore moeti ena a tsebe ho mpha tjhelete, empa ha ke hlolehile ke ka nka senepe se moeti enwana e le hore ke tsebe ho le ho lemohisa baqhubi ba bang ba Uber kapo ba Bolt hore ba ke ba se hlole ba nka moeti ya tjena. Ya tswang address-eng e itseng, e le hore ke ba lemohisa hore le bona ba se lahlehelwe ke tjhelete.